Ngicabanga ukuthi ezokuthutha zomphakathi zingalungiselelwa ngokuthi kubizwe i-meeting for abantu abadala, kuzokhulunywa ngendaba ye-transport, for ukuthi bazo, izobalanda endaweni ethile, iphinde iba, ibabuyisele endaweni ethile uma kukhona la abafuna ukuya khona ngoba abasakwazi ukuzihambela isikhathi eside ngezinyawo zabo.

Ubuchwepheshe obungasetshenziswa ukuthuthukisa ukunemba kanye nolwazi lwesikhathi. Ukuthi kungamele ku-organise-zwe ama-transport amaningi for abantu abadala uma kuphela inyanga abantu abadala bezohamba beye emiholweni. Ngoba sebeyakhathala, abasakhoni ukuhamba isikhathi eside noma ukuma.

Ngiyaxolisa kunogada, ngimchazele ngesimo sami ukuthi so, sekwenzeke so naka so sengilahle ithikithi. Ngizothanda ukuxolisa ngiziveze ukuthi ithikithi benginalo mara into esingilahlekele khona la phakathi esitimeleni, ukuze angeke angibophe, azobona ukuthi ngiwumuntu oneqiniso.

Ama-shuttles, angahlanganiswa ngokuthi izindlela zokuhamba, ukuze zinikeze uhambo olungenamthuko kubantu abadala, ukuthi ku-organise-we ama-transport amaningi ukuze abantu abadala bezonela bonke, futhi basizakale ngendlela efanayo.

Ukuthi izindleko zetholi manje sezidinga ukuthi uhlezi unemali ephokothweni. Ngoba, if imali ayikho ephokothweni, angeke uze ukhone ukundlula lapho.

Yebo, ngikhe ngayisebenzisa, ukusuka e-Johannesburg Park Station ukuya e-Durban Park Station.

Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuphakama kwemvelo yakithi ukuthi iyaphakama manje iba sezingeni eliphezulu. Izinto eziningi ziyashintsha, zihamba ngendlela efanele.

Ukuhamba ngebhasi ngiqale ngonyaka ka twenty twenty three. Ukuhamba ngebhasi into enhle cause ngoba ibhasi esivamiseni esiningi, alihambi emini, lihamba ekuseni noma ebusuku. Ngoba lokho benzela uku-avoid-a ama-accident ngoba kusuke kunamathrafikhi emini, kanti ekuseni noma ebusuku lokho akuvamisile ukwenzeka.

Kubalulekile ukuthi babanikeze isikhathi sokuthi abagibeli ukuthi bathathe ikhefu, behamba uhambo olude ngoba kuyakhathaza ukuhlala emotweni isikhathi eside esinganga-ten hours. Kuyadingeka ukuthi ushaywe umoya ngaphandle.

Izinselelo ezinkulu zokusebenzisa izinto zokuhamba zomphakathi, ukuthi, ukuthi abantu ababhekana nazo lezi moto, azifiki ngesikhathi uma kumele zihambise abantu emsebenzini, noma ziphuthumise abantu ezindaweni ezithize.

Ngicabanga ukuthi ukuthutha impahla ngezitimela, kuthatha isikhathi eside ukuthi ifike lapha ekumele kusuke ifuneke iye khona. Kanti ukuzithutha ngamaloli akuthathi iskhathi eside lapha impahla ekumele isuke ifike iye khona.